Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke tshogile thata. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Amerika.

Ee ke toro ya ka go pagama sefofane ka gonne, ga o palame sefofane o kgona go bona loapi, o bone gore maru a bopegile jang a ntse jang, mme fela sefofane se tshosa ka gore se na le dikotsi di le dintsi. Fa se ka wa borasetegeniki ba ne ba sa se aga sentle, o ka feleletsa o tlhokafetse.

Dibese di tlhwatlhwa tlase, ebile di dirisiwa ke batho ba botlhe. Ke rata tsela e bese e tsamayang ka yone ka gonne, e go ruta le go bona gore mafelo a batho ba bang ba dulang go one le ditsela tse bese e tsamayang kwa go tsone ke tse dintseng jang.

Mathata a ke kopane le o ne fa ke dirisa karata ya ka e e botlhale, ke fa e gana go bereka thekenoloji ya mo beseng e sa diri. Mokgweetsi wa bese a be a gana go go pagamisa bese a go raa a re o duele ka tšhelete.

Gore o nne mokgweetsi wa bese o tshwanetse o nne le lekwalo la go kgweetsa, le lekwalo la go kgweetsa batho ba le bantsi. O tlhoka lekwalo la go kgweetsa la code fourteen gore o kgone go kgweetsa bese. Badiri ba bese ba re thusa ka dinako tse tsotlhe ka gore bese, e dula e le mo nakong e tsamaya ka nako, ga o siwe ke nako ya go ya kwa tirong e re ruta go tshwara nako.

Dikotsi di le dintsi di tlholwa ke diseteraeke, o ka tlhokafala, kgotsa wa robega leoto, kgotsa ga nna le molelo o nosi o sa rulegang. Badirisi ba dibese ba amega thata ka gonne ga dibese di seo, ba tlhoka go ya tirong ba tlhoka dipalamo tse di ba isang tirong ka nako.

Ke lenaane le le rulagantsweng ke lefapha la transport-o, gore dibese di tsamaye ka nako gore di rwale batho ba ba yang kwa tirong ka nako e e rileng, mme batho ba ema ka dinao fa bese e tletse. Mokgwa o badiri ba transport-o ba ka dirang ke go oketsa dibese, gore badirisi ba dibese ba se ke ba ema ka dinao mo dibeseng go efoga dikotsi.

Ee, bese e go ruta gore o nne mo nakong. Bese fa e go sile o tlhoka sepalangwa, kgotsa tšhelete ya gore o palame sepalamo se sengwe sa gore o fitlhe kwa tirong.

Ee, dibese di ne di sa tle ka nako. Badiri ba dibese ba ne ba sa duele ka nako, ka jalo ba dira ditshupetso. Re amegile botlhoko ka gonne ga re a ka ra kgona go ya dikolong le go ya ditirong tsa rona.